O tshwanetse go apara sešwešwe o beye tšale mo magetleng go bontsha gore o nyetswe.

Go le gantsi go tle go dirisiwe matlalo a diphologolo jaaka letlalo la nkwe, letlalo la nku le masela. Ba dirisa matlalo a diphologolo go rokela makgosi, gore makgotsi ba kgone go baya masela a o mo godimo ga magetlha a bone le dišwešwe ba dirisa matlalo le dišwešwe gore di kgone go dula nako e telele.

Diaparo tsa setso ke tse di kgethegileng le masela a teng ke a a kgethegileng diaparo di ka emela mekgwa ya setso, maemo kgotsa boitshupo.

Ee diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e ka gonne baroki ba tla ka ditsela tse di farologaneng tse di ntshwa tsa go roka, ba roka gore batho ba kgone go itumela, ba roka le gore batho mmele ya bone e kgone go rata ka mokgwa o go rutilweng ka teng.

Dilo tse di farologaneng di bopa moaparo wa basadi ka tsela ena, diaparo tsa setso, diaparo tse di kgethegileng masela le mekgabiso, boikokobetso le go akaretsa, tse di farologaneng tse di amanang le go tlhagelela ga mmele, tshwantshetso le bokao, diaparo di ka emela mekgwa wa setso maemo kgotsa boitshupo.

Go tlotla dikakanyo tse di sa siamang, go kgethwa, ditlaelo tsa diaparo tsa setso tse di ikaegileng ka bong, go letlelela batho ba phuthologe gore ba kgone go itlhalosa ka kgololosego.

A ile a ama ikonomi gompieno e le tota tlhwatlhwa ya dilo e ile ko godimo, batsadi ga ba sa na madi gotlhelele.

Ba di tsenya mo di inthaneteng gore batho ba kgone go di bona le gore batho ba di rate, setso se tshwanetse go tlhomphiwa kana go tlotliwa fa ba tsaya ditso ka dikgoka va di tsenya mo fashion-eng ba nyenyefatse ditso tsa bone.

Dišwešwe le dituku di ile tsa tlhaloswa sešwa gore di tshwanele babogedi ba segompieno.

Diaparo tsa basadi gantsi di bontsha mekgwa ya setšhaba le ditsholofelo mabapi le ditekanyetso tsa bontle, diaparo di ka dumelana kgotsa tsa kgwetla mekgwa ya setso ya bontle e e jaaka popego ya mmele, mmala wa letlalo kgotsa setaele sa moriri. Basadi ba boikokobetso, diaparo di ka nonontsha kgotsa di a menola ditsholofelo tsa di dikologang basadi, boingotlo le boikuelo jwa tlhakanelodikobo, maemo le maatla mo setšhabeng. Diaparo di ka bontsha maemo a setšhaba, tiro, kgotsa maemo a lenyalo le ditlhotlheletso kapa di tsewa ke bone.

E ka dira gore batho ba ikutlwe ba tsenyeleditswe le gore ba itshepe.